Batswana, rona Batswana re apara dikgabo.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa ga o ipela ka setso sa hao ga go phoso go apara moaparo oo.

Moaparo o montle o ke naganang gore o montle e le ruri kwa seZulu ke rata dikatiba tsa teng le dibaga tsa teng, ka moo ke ka moo ke reng ke nagana ke one o montle.

Nnyaa, ga ke nagane gore ke moaparo wa setso o dirang gore basetsana ba gompieno ba apare diaparo tse di khutshwane.

Batho ba itse diaparo tsa setso ka moo fa o apere diaparo tsa setso le dipheta ba bangwe ba tshwara dilwana, maruo ba itse gore o wa setso se se feng.

Mosadi ga a nyetswe ko ditsong tse dingwe bare o tshwanetse go apara tuku, ka tuku o bontsha gore ke mosadi wa motho o nyetswe.

Diaparo tsa setso tsa Setswana ke nagana gore ba di dira ka letlalo ke dikgabo.

Ke akanya gore kamano ya diaparo tsa basadi le tsa setso ke e ntle ka gonne basadi ba di rata.

Diaparo tsa setso le fashion-e ya gompieno ke di bona e le dilo tse pedi tse di farologaneng, ka gonne o ka se ye ka diaparo tsa setso ko mafelong a .

Diaparo tsa setso di na le seabe mo polokong ya ngwao boswa di dira gore re seke re a latlha setso sa rona.

Ee, fashion-e ya gompieno e e leka go leka-lekanyetsa go bontsha gore mosadi le monna ba lekana le gore le ka rata dingwe tse di tshwanang.

Ikonomi le histori e ne ya ama ka mokgwa basadi ba aparang, gone jaanong mosadi o na le ditokelo gore a ka ntse apara se a se batlang, kgale go ne go se jalo ka histori basadi ba ne ba tshwanetse go apara ke mofuta o mo rileng.

Fashion-e ya gompieno e tsenya setso e kenya diaparo tsa setso ka mokgwa o mongwe, mme ke ntho e ntle e e dirang mme gape diaparo tsa setso di dintle thata di kgone go dirisiwa ka fashion-e ya segompieno ka gonne dinako di tsamaya di fetoga.

Diaparo tsa setso tsa basadi tse di neng di a tlhalosiwa setšha ke di khiba.

Diaparo tsa basadi di bontsha tekanyetso tsa setšhaba le dilo tse di lebeletsweng mo basading, ka gonne basadi ga ba tshwane le mebele ya bona le di setso ga di tshwane ka mo diaparo tsa setso di ba dira gore ba be ba ntle thata.

Fashion e ka dirisiwa jang go tlisa phetogo mo setšhabeng go rotloetsa batho go nna le seabe? Fashion e na le maatla e ka tlisa diphetogo di le dintsi batho ba ka thola ditiro jaaka ba tle ba ba bangwe ba tle ba thola ditiro ka go dira diaparo tsa setso, ba bangwe go opela le go bina.